Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya Esports, go ka nna mokgwa wa go tshameka le go itlosa bodutu ka nako e le nngwe ka ntlha ya ditlhagiso tsa yone tse di farologaneng le diphetogo. Esports e leng metshameko e e nang le kgaisano e rulagantsweng ya divideyo, e kopanya ditlhagiso tsa metshameko ya tlogelo le metshameko e e tletseng go tlhoka madi.

Ke akanya gore go nna teng ga metshameko ya mogala e botlhajana go fokoditse go tshameka ka nama ga metshameko, mme ga gwa go fedisa. Megala e botlhajana e na le seabe se segolo mo mekgweng ya rona, ya boitlosobodutu. Mme e na le ditlamorago tse di farologaneng mo tirisong ya yone ya metshameko.

Go nale metshameko e e leng mmalwa e itsegeng thata le ntseng e gola e o ka e lekang, ke metshameko e e tlhokang maano, bokgoni le go dirisana le ba bangwe jaaka Counter Strike Two, Apex Legends.

Didiriswa tsa ileketeroniki tsa metshameko, go akaretsa mogala e botlhajana le dithekenoloji tsa di fetotse tsela e metshameko e e tumileng e tshamekiwang ka yone gompieno. Diphetogo tseno di amana le ditlhagiso tsa metshameko, ditsela tsa go tshwana le kgaisano mo metshamekong.

Se ke se ratang ka metshameko e na ke gore e kgona go gaisana le ditsala di ntse di le kgakala, di kgone go dirisana mme le tshameko otlhe ntse re se mo lefelong le le lengwe.

Sa ntlha o tlhoka se diriswa se se tshamekang motshameko, sa bobedi go tlhoka go ama.

Metshameko eo ya inthanete o kotsi, go ka nna le ditlamorago tse di molemo tse di leng kotsi mo go ona, go ikaegile ka tsela e o dirisang ka yone. Ditlamorago tse di le molemo e leng go tokafatsa bokgoni jwa go rarabolola, go tokafatsa botsalano le go buisana, go ithuta go dirisana le ba bangwe. Mme ditlamorago tse kotsi ke go nna le mathata a botsogo jwa mmele, go nna le bothata jwa botsogo jwa tlhaloganyo.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data go dira, go dira mabaka a le mmalwa a botlhokwa, a go akaretsa, go dirisana le ditsebe le go tshameka le ba bangwe ditlhagiso tsa digital.

Mabaka a go tshameka bosigo, dikabelo gore o tlhoka dithuto, go amana le batho ba ba nang le ditlhagiso tse di maleba, go tlhoka go amana le ba bangwe, mme ditsela tsa go tshameka o sa reke data e turu, o ka fitlhela Wi-Fi ya mahala kgotsa go dirisa Wi-Fi ya mo lapeng.

Ditsela tse metshameko etsang matshelo a rona ka tsona, e tlisa ditsela tse di botlhokwa botoka fa go ka rarabolola mathata ka teng, ebile ka tokafatso.

Sa ntlha karata go bua ka bokebekwa mo inthanete le dithekiso tsa di tshenyegelo, bogodu jwa boitsejo mme di dipoloko o bolokesegile go tshameka mo inthaneteng. Dirisa a sa tshwaneng, go se kopana ya dipolokelo tsa data.

Mathata a batho ba lebane le o ne, ke gore ga ba kgone go inthanete ya lebelo le le kwa godimo. Ke dimelo jwa matlotlo mme metshameko e ka e fitlhelang mo inthaneteng kwa magaeng ke metshameko ya kwa ntle ga data, ke metshameko e sa tlhokeng go dirisa inthanete.

Ga nka fitlhela tšhono ya go bopa motshameko, motshameko o tlhomameng mo ditsong ngwaong ya Aforika. Mme re kgona go tlala ka bontsi dirisa thuto le bokgoni, mme dilo tse di tshwanetseng go fetoga ka motshameko ya mo inthaneteng ke go ka go tlhokomela batshameki le ditshenyegelo tse ya batshameki.